Mina ni vona leswaku ematikoxikaya ku fanele ku va na ndhawu leyi nga ta va yi kha yi akiwile, ndhawu leyi yi ta va ku kha ku tirha vanhu va mfumo. Eka ndhawu leyi hi laha ku nga ta va ku kha ku tsarisiwa kona vatsoniwa lava nga kona ya emugangeni, leswaku va ta kota ku pfuneka. Hikuva loko ku nga ri na ndhawu nkarhi wun'wani, swi endla leswaku vatsoniwa va nga koti ku identify-iwa endha emugangeni naswona va hetelela va nga pfunekangi. Kambe leswi swi nga endla leswaku na vona va kota ku fika hi ku olova, hikuva minkarhi yin'wani vanhu a va koti ku pfuneka hikuva a va tivi leswaku va ta pfuneka kwini.

Vanhu a va vula leswaku switlhavelo swo sivela COVID-19 i switlhavelo swo herisa vanhu hikuva ku vuriwe leswaku vanhu va tele ngopfu, so vanhu a va chava swona. Swin'wanyana leswi vanhu a va kha va swi vula, a va ku switlhavelo swa COVID-19 hi leswi nga ta va swi kha swi endla leswaku vanhu va nga ha tswali, leswi ta endla leswaku rixaka ri nga ha andzi naswona population yi ta control-eka.

Munhu u fanele ku vutisa ka lavakulu kwala ndyangwini, leswaku tindlela to kunguhata ndyangu ti hambane njhani, naswona loko se va n'wi hlamuserile a tiva ku hambana ka tindlela leti, i fanele a nga tshembeli ka lava nga le ndyangwini ntsena, a huma a ya na le ka van'wana lava va nga ni vutivi bya swona va n'wi hlamusela vukahle bya swona ni vubihi bya swona Ivi va n'wi byela na leswaku leyi ndlela loko u teka yona i ya ku herisa kwini, leyi i ya ku herisa kwini. Kambe loko se yena a byeriwe information leyi hinkwayo, i ta teka xiboho leswaku i khetha yihi ya koho ndlela.

Ndzi fona ndzi ri endhawini ya Sibambayane. Kambe ndzi vona mhangu ya movha leyi nga humelela, kambe a ndzi na vutivi na swona leswaku ku nga va ku humelele yini na swona ku nga va ku ri na vanhu lava nga vaviseka laha movheni. Kambe hi kombela ku pfuniwa xiyimo xi nga si za xi nyanya.

Ku khohlola, ku hisa ka miri hi xiyimo xa le henhla, ku pandza hi nhloko, na ku twa ku vava laha nkolweni.

A swi bohi, kambe vatswari hambi va dyuharile kambe loko va ri na n'wana n'wana loyi a kombeka a kombekisa ku tiyimisela evuton'wini, kambe naswona swilo swi nga fambi hi ku rhandzaka yena. I swa nkoka leswaku vatswari hambi va dyuharile kambe loko va kuma mali, va fanele ku n'wi hlayisa va n'wi seketela ku fikelela laha xiyimo xa yena xi ta antswiseka. Hikuva loko vo n'wi helela matimba, swi nga ha endleka leswaku na yena n'wana loyi a nga humeleli evuton'wini. Leswi endlaka leswaku ku ya emahlweni na lava taka after yena va kumeka va kha va nga humeleli hikokwalaho ku ve ni vatswari va n'wi lahlele mavoko.

Exikolweni a hi dya vuswa na supu. Kambe vuswa na supu swa aka miri. Swin'wana leswi a hi kha hi swi dya, a ku ri vuswa na khavichi. Khavichi na rona ra aka miri. Na ma-orange. Ma-orange i ya nkoka emunhwini hikuva ma aka miri.

Swi nga ni twisa ku vava swinene hikuva kokwana i munhu loyi se a nga kula kambe naswona loko a pfuka nampundzu a ya exibedhlele, a lavaka ya pfuniwa. Kambe loko a fika, u kumeka a kha a nga pfuniwi, a tlhelela kaya. Swi endla leswaku mundzuku hi le rixaka kokwana u fanele a tirhisa nkarhi wa yena loyi a fanele a kha a wu tirhisaka ku endla swin'wana laha kaya loko a kha a tshamile, na mali, a tlhelela exibedhela ku lavaka ya pfuniwa hi xilo lexi a fanele a pfuniwe hi xona siku leri nga hundza. Leswi swi komba leswaku vaongori a va tirhi ntirho wa vona hi ku eneriseka. Hi yoho mhaka vakokwana va pfuka nampundzu va ya ku ya pfuniwa eswibedhlele va vuya kaya va nga pfunekanga.

Ku tirhisa murhi, ku nga ha va murhi wa xintu kumbe murhi wa manguva lawa. Swi fanele leswaku ni vulavula na munhu loyi a nga na vutivi hi swa mirhi ya xintu kumbe mirhi ya manguva lawa, a ta va a kha a ni pfuna leswaku mirhi leyi ni yi tirhisisa ku yini hikuva ku u tirhisa mirhi kambe u kha u nga swi tivi leswaku switandzhaku swa wona hileswi swa njhani, swi na vunghozi swinene emunhwini.

Vavanuna lava nga yimbangiki, loko va kha va endla timhaka ta masangu ku na laha ka ku ri loko se va hetile, va fanele va ya hlamba. Kambe naswona loko wanuna a kha a nga hlambi hi vukheta le ndzeni ka jwava ra yena, ku va ku kha ku sala thyaka. Thyaka leriya hi ku famba ka nkarhi, ri kumeka ri kha ri tlhela ri n'wi vabyisa. Leswi swi vangaka makhombo eka vavanuna vo tala therefore swi fanerile leswaku wanuna a va a kha a yimba.

Mina ni nga tsaka swinene, hikuva vadyuhari swi fanerile leswaku va hlayisiwa. Loko vadyuhari va nga hlayisiwi swi endla leswaku vana na vona lava kulaka va kula va tiva leswaku loko munhu a kha a dyuhala a nga ha hlayisiwi. Hikokwalaho loko mina ni kha ni hlayisa vadyuhari, ni ta vona leswaku vadyuhari va tshamiseka, va hlayiseka, va dya, va hlamba, hi masiku hinkwawo. Naswona va nga pfumeli nchumu ene va nga kumeki va kha va xanisiwa kumbe va xaniseka. Swi nga endleka ku ri ku xaniseka hi timhaka ta masangu, hikuva vavanuna vo tala kumbe vanhu masiku lawa, va kumeka va kha va xanisa vadyuhari hikuva vadyuhari a va ha ri na matimba eka ku ti defend-ela eka swilo swo tala.

Mina ni nga swi teka hi moya wa kahle hikuva leswi swi ti khoma kahle leswaku n'wana wa mina u va a kha a swi tiva leswaku loko a kula swa fanela leswaku na yena a va ni vutihlamuleri. Kambe naswona loko a faneleke ku nghenisa eka timhaka ta masangu, swa fanela leswaku a swi tiva leswaku switandzhaku swo endla timhaka ta masangu i yini. Hikokwalaho tiphilisi leti ti ta n'wi sivela leswaku a nga kumeki a va a kha a va na n'wana na yena a ha ri n'wana. Kambe swi nga heleli kwalano, ni nga n'wi hlohletela leswaku a tirhisa leswo sivela hikuva ku na mavabyi masiku lawa a nga tshembi munhu. Swi tele swilo leswaku ri a nga kha a hlangana na swona, ku nga ha vi le swa ku a biha emirini ntsena.

Mina ni vona swi fanerile leswaku ku va na ti-mobile clinic. Hikuva ti-mobile clinic ti ta kota ku fikelela vanhu lava tshamaka ematikoxikaya leswaku na vona va va va kha va kuma vukorhokeri hi ku olova. Hikuva vaongori vutshunguri byin'wana bya le kule swinene, leswi endlaka leswaku vaakatiko lava tshamaka ematikoxikaya a va koti ku fikelela hikokwalaho ka swiyimo swin'wana na swin'wana leswi nga kona emakaya. Ngopfungopfu lava tshamaka ematikoxikaya, loko hi languta swiyimo swa timali na swin'wana na swin'wana. Kambe loko ku ri na ti-mobile clinic swi ta endla leswaku vaongori va kumeka hi ku olova, kambe na vona va ta va kha va ti fambela hi milenge va fikelela la va nga kona.

Swi fanerile leswaku etikweni rin'wana na rin'wana, ku va ku ri na tliniki ya mfumo hikuva loko ku va ku kha ku hava titliniki ta mfumo, swi endla leswaku vatshami kumbe vaakatiko, va va va kha va xava mimirhi eka vanhu. Kambe loko na titliniki loko munhu a vabya, u ta va a kha a swi tiva leswaku u fanele a ya titliniki naswona tliliniki u ta yi kuma hi ku olova, a nge fambi mpfhuka wo leha a va a kha a ha lavana na tliliniki.

Mirhi ya xintu ya horisa mavabyi yo tala lamakulu, kambe mavabyi yo fana na HIV and AIDS, mirhi ya xintu na yona a yi koti ku va ni leswaku yi wa tshungula hikuva loko munhu a kala a va na mavabyi ya HIV and AIDS, ku va ku kha se ku vaviseke na masocha ya miri lawa ya sivelaka mavabyi man'wana emirini. Hikokwalaho loko masocha lawa yo ze ya vaviseka kumbe ya ngheniwa hi mavabyi ya HIV and AIDS a swa ha koteki leswaku loko munhu a kha a nwa mirhi yin'wana, ku nga ha va mirhi ya xintu kumbe yin'wani, swi leswaku swi endla leswaku a va a kha a kumeka a hola. Munhu a nga ha holi loko o ze a va na mavabyi lawa. Naswona mavabyi man'wana loko ma fika, swa olova leswaku munhu loyi ma n'wi nghena, hikuva se ku vaviseke mavabyi masocha ya miri lawa ya sivelaka mavabyi emunhwini.

Etikweni rin'wana na rin'wana swi fanerile leswaku ku va na men's clinic. Leswi swi endla leswaku vavanuna va ya hi ku olova mayelana na rihanyo ra vona. Xin'wani mfumo wu fanele wu endla leswaku emasikwini yo tala ngopfungopfu evhikini kambirhi kumbe kanharhu va gwemba tende kumbe matende lama lamantsongo laha mapatwini naswona va kha va attract-a kumbe ku koka rinoko ra vavanuna hi ku va loko va kha va cheka rihanyo ra vona, va va nyika tikepisi hikuva vavanuna vo tala va rhandza tikepisi.

Ma-Orange, maapula, mapyere, ti-lemon, ti-strawberry. Hi yin'wani ya mihandzu leyi nga na chukele ra le hansi ngopfu, naswona ya control-a chukele ra munhu loyi a nga na diabetes.

Nkunguhato wa mindyangu ematikoxikaya a wu kumeki hi ku enerisa vanhu hinkwavo hikuva loko ku va ku kha ku kunguhatiwa endyangwini hi minkarhi yo tala, lava va tirhaka, lava va nga na mali, lava va nga dyondza, hi vona lava kha va kunguhata va kunguhata endyangwini. Kambe loyi a pfumalaka mali eka swilo swo tala a nga byeriwi nchumu, u kumeka a kha a vona swilo swi ti endlekela. Hikokwalaho ni ngaku nkunguhato wa mindyangu ematikoxikaya, a wu kumeki hi ku enerisa vanhu hinkwavo.

Mina loko no ndzo kuma leswaku muhlekisani wa mina ku na xitsongwatsongwana xa HIV ndzi ta lava ku kotisa leswaku xana xitsongwatsongwana lexi a nga va a ri na nkarhi wo fika kwihi a ri na xona naswona loko ndzo kuma leswaku a nga tswariwanga na byona i byi kume ko kwalaho ku fambeni a ndzi voni leswaku ni nga ya mahlweni na ha tshama na yena hikuva na mina rihanyo ra mina i ra nkoka loko no va ni kha ni tshama na yena swi nga ha endleka leswaku na mina ndzi kumeka ndzi ya va na mavabyi lawa eku fambeni ka nkarhi hikuva ni nge tshembeli eka eka ku tisirhelela naswona ndzi nga n'wi rivalela ndzi nge n'wi soli hi ku ve ni a byi kumini kambe a ni nge yi na yena emahlweni.

Ku hlambiwa ka mavoko eka nkarhi wa COVID-19 ndzi vona onge swi hungutile kambe hambiswiritano ku na vanhu vo tala lava va nga hi siya, swi hungutile hi ndlela leyi sanitizer yi kha yi endla yi endla leswaku loko munhu a khomile laha ku nga khoma munhu wa xitsongwanatsongwana xa COVI-19 kambe loko a tirhisa sanitizer swa suka laha mavokweni ya yena leswi endlaka leswaku endhawu ya vumbirhi leyi a ya ka a ya yi khoma yi va yi ri yi basile swi endla leswaku munhu lweyi a nga ta fika a khoma laya loyi a nga khoma kona a nga khomi switsongwatsongwana swa COVID-19 hikokwalaho swi hungutile.

Loko u tlula milawu ya quarantine swi nga ha endleka leswaku mavabyi la u nga na wona ya COVID-19 ya nga holi hi xihatla naswona loko u tlula milawu leyi u nga ha kumeka u kha u tluleta van'wani mavabyi lawa kambe a swi tshamisekanga hi ndlela leye loko munhu a va a kha a tlula milawu swi teka nkarhi leswaku a hola hikokwalaho munhu a nga fanelanga leswaku a tlula milawu ya quarantine hikuva xichava xi ta lova hikokwalaho ka munhu wun'we.

Loko swilo swi kumeka swi kha swi endleka hi ndlela leyi swi ti komba kahle leswaku vatirhi va xibedhlele xexo a va rhangisi rihanyo ra vanhu kambe naswona swi nga ha endleka leswaku va tirha ntirho lowu ku nga ri ku rhandza ka vona kambe hi ku pfumala ka mintirho eka nkarhi lowu hi nga le ka wona leswi swi endla leswaku vatirha hi vusopfa va nga rhangisi vanhu lava nga ta exibedhlele ku pfuniwa xin'wani swi nga ha endleka leswaku vanhu va ta va ta tirha exibedhlele hikuva va tiva leswaku vatirhi va le swibedhlele va hola mali yo tala va ti lavela mali kambe a va rhandzi ku tirha.

Rihanyo ra vavasati i ra nkoka swinene emisaveni kumbe eka tindhawu hinkwato hikuva vavasati hi vona lava va hi tiselaka vana emisaveni kambe naswona loko rihanyo ra vona ri nga tshamisekanga swi nga ha endleka leswaku loko va fanele va hi tisela vana emisaveni swilo swi nga fambi kahle ku fika laha n'wana a kulaka a va a kha a lova hikokwalaho ka leswaku rihanyo ra yena munhu yaloye ri va ri nga ri eka ndhawu eka condition ya kahle.

Munhu u fanele ku ti toloveta leswaku a ya kambela e xitsongwatsongwana xa HIV endzhaku ka tin'hweti tinharhu hikuva vanhu vo tala eka masiku lawa va va kumeka va kha va endla timhaka ta masangu va nga ti sirhelelanga kambe naswona va endla na vanhu vo hambanahambana ku nga ha ri munhu un'we leswi i swa nkoka leswaku munhu a ya kambela endzhaku ka tin'hweti tinharhu leswaku loko a va a kha a ya sungula vuxaka na munhu un'wana a swi tiva leswaku i le ka xiyimo xi hi xa kona hikuva loko a nga swi tivi swi ta endla leswaku na munhu loyi a nga ta hlangana na yena a kumeka a kha a ngheniwa hi hi xitsongwatsongwana xa HIV.

Loko ndzo lahlekeriwa hi murhandziwa wa mina lexi ni nga ta xi endla ndzi ta va ni kha ni kombela counselling eka lava va nga na vutivi bya xiyimo xa le henhla hi xiyimo lexi ni nga le ka xona eka nkarhi wolowo kambe naswona na mina ndzi ta va ni kha ni boheka ku pfumela leswaku murhandziwa wa mina u hundzile emisaveni lowu i murhi lowukulu eka murhi hinkwayo ku pfumela leswaku xiyimo xi endlekile kambe naswona xi ta ndlhula swi ta endla leswaku ndzi hola eka khombo leri ndzi nga kumana na rona.

Musa na Xiluva xiboho lexi mi nga xi teka i xiboho xa xiyimo xa le henhla swinene kambe naswona swi lava leswaku munhu a ti yimiserile naswona a pfumerile leswaku se i lava ku endla timhaka ta masangu, timhaka ta masangu a ti endliwi ntsenantsena timhaka ta masangu ta tisa mavabyi emunhwini, xo sungula mi fanele leswaku mi chekiwa rihanyo leri mi nga le ka rona mi nga se nghenelela timhaka ta masangu, hikuva swi nga ha endleka leswaku wun'we eka n'wina a ri na xitsongwanitsongwani xa HIV, leswi ta endla leswaku mi tisirhelela loko mi endla timhaka ta masangu vana va.

lweyi a nga lahlekeriwa u fanele a nyikiwa ndleve leswaku a vulavula matitwelo ya yena leswi swi endla leswaku a rhula ndzhwalo lowu n'wi tikelaka kumbe ku vava loku ku a kha a ku twaka hi nkarhi wolowo. Xa vumbirhi xin'wani ku nga ha va ku ri hi ku xiyimo xa yena xi amukeliwa lexi a nga le ka xona hi nkarhi wolowo swi ta endla leswaku a hola hi ku olova, swin'wani i ku munhu yaloye i fanele a hlamuseliwa leswaku swilo leswi a nga le ka swona kumbe xiyimo lexi a nga le ka xona a xo sungula hi yena ku na vanhu van'wani lava na vona se swi nga va endlekela kambe naswona swa hundza a swi heleli kwalano.

Tanihi munhu loyi a lwisanaka ni mali yo xava mirhi kahlekahle swi ngo wena u lwisana na rixaka hikuva mali leyi yi ya va yi kha yi tirhisiwa ku xava mirhi mirhi yi ta pfuna vanhu hikokwalaho ka sweswo loko ku kha ku tshikiwa mali yi nga ha tirhisiwi xava mirhi, vanhu vo tala lava nga na mavabyi yo karhi va ta va va kha va kumeka va hundza emisaveni hikuva va ta va va pfumala mirhi, mirhi leyi nga ta va yi kha yi va pfuna hi ku veni leswaku masocha ya miri ya vona yi kha yi tiyelela ku lwisana na mavabyi lawa ma va hlaselaka, hikwalaho ka sweswo a wu fanelanga ku va ni u lwisana na mali yo xava mirhi i fanele i seketela leswaku mirhi yi xaviwa yi ta pfuna rixaka.

Tikhemisi swi nga va swa nkoka leswaku kambirhi evhikini kumbe kan'we va va va kha va vhakela tindhawu leti nga le kusuhi na vona leswi swi ta endla leswaku vanhu lava va pfumalaka swo famba na vona va va va kha va kota ku ya fikelela e ndhawu liya va kha va teka mirhi leyi va yi lavakaka kokwaleni tikhemisi, xin'wani lexi va nga ta xi endla ku nga va ku ri mhaka ku ya leswaku loko ku va ku kha ku foriwe tilayeni ku va na munhu loyi a va a cheka tilayeni leti leswaku vanhu lava va forisa ku yini, van'wanyani vo fika laya va nghenelela a va ha landzeleli e mafambelo ya layeni leswi swi kha swi endla leswaku loko vanhu va va va kha va teka mirhi lha va va va va kha va hlwela hikwalaho ka van'wani .

Leswi swi ta va swi kha swi ri swa nkoka naswona swi pfuna swinene hikuva vanhu vo tala van'wanyana va va va kha va tirhisa mirhi leyi kambe va nga swi tivi leswaku mirhi leyi yi tirhisiwaka yini, kambe naswona loko munhu a va a kha a tiva leswaku murhi leyi a wu tekeke i fanele a wu tirhisa ku yini leswi swi ta endla leswaku na yena a nga vi na switandzhaku leswi swi nga ta va swi kha swi vangiwa hi murhi wolowo wo karhi lowu a wu tirhisaka tanihi murhi.

Ku nga va ku ri murhi wa mukhuhlwani lexi endlaka leswaku murhi wa mukhuhlwana wu kala titliliniki hileswaku mukhuhlwani eka nkarhi lowu hi nga le ka wona hi wun'wana lowu khomaka vanhu vo tala ngopfungopfu lavatsongo kumbe lavantshwa, naswona lavantshwa hi lava va kotaka ku famba va ya fikelela le titliliniki ti nga kona lexi endlaka leswaku loko va kha va fika ndhawu leti hi xitalo mimirhi leyi na yona yi va yi kha yi mirhi leyi yi va yi kha ni nga kumeki, kambe naswona swi nga va swi kha swi endla hi mhaka ya leswaku lavantshwa swo dya leswi va swi dyaka eka masiku lawa swi va swi kha swi endla leswaku va nga ha hanyi nkarhi wo leha hikokwalaho ka sweswo va kha va ri na mavabyivabyi man'wani yo tala ku nga va ku ri hi mavabyi ya marhambu ni swin'wana na swin'wana.

Mina a ndzi pfumelelani na yona nhlokomhaka hikuva ku nwa mirhi kumbe ku nwa murhi mirhi a yi nwiwi hi munhu loyi a nga weak ntsena kambe yi nwiwa hi munhu un'wana na un'wana loyi a nga hlangana na xiyimo xo karhi, ku hava leswaku munhu a va a ti byela leswaku yena u weak kumbe u strong, loko munhu a hlangane na mavabyi swo fanela leswaku a nwa murhi kumbe a nwa mirhi leswaku a ta hikuva loko o ka a nga mimirhi hambi o va a ri lowa strong loyi a tibyelaka swa ku yena i tiyile kumbe i jaha ntiyela swi nga ha endleka leswaku a va a kha a we hi xikosi.

Ina mina ndzi vona onge yi twisisiwa swinene emugangeni wa ka hina hikuva ku na vanhu vo tala lava va nga yi tirhisa mirhi leyi endzhaku ka loko va hlangane na xiyimo xo karhi, kambe vanhu lava kumeke va kha va pfuneka loko va tirhise mimirhi leyi hikokwalaho ka sweswo ndzi ri mirhi leyi ya ya amukeleka emugangeni ka lowu mugangeni lowu mina ndzi vuyaka eka wona, hikuva ndzi na vumbhoni eka vanhu lava nga yi tirhisa ndzi va vonile va yi tirhisa kambe va pfuneka.

COVID-19 yi vuriwa e global pandemic hikokwalaho ka leswaku COVID-19 yi kumeke i kha i fikelela tindhawu leti nga kona laha misaveni to tala swinene kumbe hinkwato kambe hi xinkarhana nyana xitsongo, kambe naswona COVID-19 yi kumeke yi kha yi affect vanhu vo tala swinene hi nkarhi lowutsongo hikokwalaho ka sweswo yi vitiwa leswaku it's a global pandemic ku hava ndhawu leyi kalaka yi nga fiki fikeriwangi hi COVID-19.

Mali ya Social Grant eka ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga a yi ringanelanga na switsanana hikuva swilo swa durha laha mavhengeleni kambe mali leyi kumiwaka ya Social Grant yi fikelela swilo switsongo ngopfu swinene, kambe naswona i mali leyi va yi kumaka nyangha na nyangha kumbe n'hweti na n'hweti, ehenhla ka mali yeleyo munhu a nge koti leswaku a hanya n'hweti hinkwayo hi mali ya Social Grant ntsena, i swi lava leswaku munhu a va a kha a ri na yin'wani mali leyi a yi tirhisaka i i i teka hi le sayitini rin'wana leswaku a kota ku hanya kambe hambiswiritano mali ya Social Grant ya amukeleka ya pfuna laha hi pfunaka kona.

Swifaniso laha mabodhleleni swi fanele swi va na munhu kumbe xifaniso xa munhu loyi a a kombisaka a va a kha a phuza a nwa murhi wa yena, leswi swi nga ha endla leswaku na munhu loyi a nga na mavabyi ya dementia mavabyi yo rivala mavabyi byi ya miehleketo a kota ku vona eka nkarhi wun'wani leswaku ku na murhi lowu ndzi fanele ku wu ku wu nwa hi nkarhi wo karhi.

Mirhi ya ku hunguta ku vilela yi nga va yi kha yi ya fikela emiehleketweni yi endla miehleketo leswaku yi tshunxeka swinene yi endla mbilu ya munhu yi kota ku amukela xilo lexi a nga hlangana na xona eka nkarhi wo karhi yi nga va yi tirhisa hi ndlela yeleyo.

Mina ndzi vona ku ri mhaka leyinene swinene hikuva vatsoniwa ku nga va ku ri vanhu lava va kumekaka va kha va nga ha koti ku ti tirhela kumbe ku ti endlela swilo swo karhi kambe naswona loko va va va kha va holeriwa mali yo karhi ya mudende, mali leyi ya va pfuna swinene eka swilaveko swa vona swa siku na siku hikuva loko vo lahleriwa mavoko swi nga ha endla leswaku vo tala va vona xiyimo xa vona xi kumeka xi kha xi nyanya leswi swi ta endlaka leswaku swi ta endla leswaku swi ta swi nga ha endla leswaku eka tiko leri hi hanyaka ka rona swi ti swi ti komba onge a hi tiko leri hi nga na ntwelavusiwana, tanihi rixaka hi ta va hi nga ha khomanga kambe loko na vona va kha va pfuniwa swi ti komba kahle leswaku mfumo na wona wu hoxa xandla hi khomanile tanihi rixaka.